Ke ne ke tshogile thata ka gore ke ne ke tshaba go swela mo sefofaneng, mme morago ga nako ne ke itumetse go bona lefatshe ke le mo moyeng.

Ga ke na e ke e ratang ka gore ka e tshaba ka ntlha ya go ikutlwa ke sena thuso le go sa kgone go ema, kgotsa go fologa sefofane fa sengwe se ka senyega.

Fa o tswa mo Aforika Borwa o tlola pele ka tekete ya gago mme o feta mo tlhatlhobong ya tshireletso le ya bofaladi ka passport-o, mme morago o leba kwa kgorong go leta go palama, fa o le kwa Nigeria o feta mo thulaganyong e tshwanang kwa ntle ga fa o kopa morwalo o bo o fetsa kwa melelwane.

Ga gona se ke se akanyang ka tiriso ya dibese, mme tshwantse ba di oketsa gore di nne dintsi tota ga gona sepe se ke se ratang kgotsa se ke sa se rateng ka tsela ya dibese.

Go dirisa karata go oketsa kotsi ya go thubiwa go latedisa dipaterone tsa mosepele, e leng tlhotlha boroko tshireletsego ka dinako tse dingwe dikarata ga di dire ka ntlha ya mathata a kgolagano ya dibese, kgotsa go koba thata.

Tshwanetse ba itse go tereba sentle, bakgweetsi ba dibese ba tshwanetse go nna le bokgoni jo bo siameng jwa go kgweetsa tlhaeletsano, mme ba ba ka nnang le seabe mo maitemogelong a siameng a go ya tirong ka go tlama di tikologo, e e babalesegileng, e e phothulogileng, e ikanyegang ka popaganyo.

Dikotsi di akaretsa tatlhegelo ya letseno, pabalesego ya setšhaba, kgotsa dikgobalo tse di ka nnang teng ba amiwa ke dinako tse di lefaditsweng tsa mosepele, go tlotlo belaela go oketsegileng, ka ntlha ya go sa tlhomamisege le go goroga thari go ka nna ga latlhegelwa ke tiro ka ntlha ya go nna thari ka metlha, ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa dipalangwa.

Go tlamela ka tirelo e e tlhomameng, e ikanyegang, le go thusa batho ka dipalangwa tse ba di tlhopang ke ne ke tla e emela gore e tsamaye.

Tota go bua nnete ga ise ke fose bese ka gore ke nna ke tsamaisana le thulaganyo, and-e ke ipaakanyetsa ka nako.

Tota go bua nnete mo ke nnang teng ga gona ditshupetso tsa dibese, di amiwa ke go kgonagalo ya go tsamaya go go diregileng go khansela ditlaselo tse di bakang dikgobalo, le go sa phuthuloga go rulaganya dipalangwa tse dingwe.

Go na le mafaratlhatlha a sa lekaneng ya ka ditsela tse boleng jo bo kwa tlase, le tlhokego e e sa bonelwang pele, ka gonne batho ba ba le bantsi ba dirisa dikoloi.

Go nna le kgatelelo ya madi mo dilong tse botlhokwa ditshenyegelo tse di oketsegileng tsa dipalangwa ding pateletsa go dira diphetogo ga ntsi di fo kgotsa tiriso ya madi mo dilong tse di botlhokwa yaka dijo kgotsa diaparo, ga e tura tshwanetse ke kry-e sengwe se sengwe se se sa tureng.

Nka e naya maduo a six mo go a le ten ka gonne e santsane e tlhoka tokafadiwang yaka go fokotsa ditlhwatlhwa, le go dira gore kgotsofalo e tle pele.

Ga ke na kgetho fa e se go dirisa di taxi le diterena ga ke na bothata ka gore diterena di tlhwatlhwaletse ga di ture thata yalo.

E ya ka gonne go na le dikarolo dingwe tse dipalangwa di sa fitlheng kwa ga tsone, go tsamaya ka dinao go thusa gore motho a nne a le matlhagatlhaga le fa a tshwaetsegile thata, tota go bua nnete go tsamaya ka dinao go monate ga o tlwaetse.